Ntho e ke ratang ho etsa hangata ha ke na le nako, ke ho ngola. Hobaneng hobaneng ke rata ho ngola kapa hobaneng ho ngola ho nthabisa? Ho nthabisa haholo hobane ka ho ngola ke kgona ho ntsha maikutlo a ka. Ke kgona ho ntsha seo se ka kelellong ya ka ka yona nako eo ho sena se letho le ka nsitisang. Ke hore ke kgona ho ikutlwa ke kgone ho iphumana ka ho ngola hore na ke mang, ho etsahala eng ka nako eo bophelong ba ka.

Papadi e dutseng mohopolong wa ka kapa papadi e ke e ratang haholo ke papadi ya tenese. Ke bona e le yona, e dutse pelong ya ka kapa mohopolo wa ka. Hobane e ile ya nthusa haholo ka hore ke kgone ho nahana, e ile ya kwetlisa monahano ya ka haholo, hobane o tlamehile o o concentrat-e ha o bapala papadi enana. O shebe bolo ya hao e ya kae, e wela kae le hore wena o tlo e akgela kae. Ha re teng o kgone ho hlola.

Ntho e etsang hore eh batho ba seka ba kgona ho etsa tjhelete ka dintho tse entsweng ka matsoho, ke hobane batho ba bangata ba etsa dintho tsena ho ya ka mehopolo ya bona hobane e le ntho tseo bona ba di ratang. Eseng ntho tse loreng batho ba le bona ba kantle, ba ka kgona ho di thabela kapa ba di hloka.

Ke rata papadi ena haholo ya ditebele. Hobaneng e fokotsa kgatello e maikutlo. E bontsha matla ao ba tobanang batho ba nang le ona, e bontsha le boqhetseke le botsitso.

Sehlopha se ke se ratang haholo fela sa papadi ke Sundowns, se leng thatohatsi ya ka ke Sundowns. Ke a ipha nako e se a thusa batjha ba metseng mona moo ke dulang. Ke a batho ke ipha nako ya ho tshehetsa batjha bana ha ba bapala, ha ba di tlhodisanong. Hobane sehlopha sena se re batlela eh koloi e leng hore e tlo tlisa moo ho lo tshehetsa batho bana ba banyane, batjha bana ba banyane. Ebile sona sehlopha sena sena se tshehetsa e seng batjha fela ba bashemane empa le batjha ba banana hobane sehlopha sena se na le bommabotle bo le reng haeba o winne o tswa ditlhodisano. O hapile o kgona, e na le bommabotle ba province e nngwe le e nngwe. Ho na le mmabotle wa Sundowns Free State, ho na le mmabotle wa Sundowns Gauteng. Ka dihlopha jwalo le jwalo.

Hore sehlopha sena se atlehe, ke ke tlo qala ka o ka qala ka ho ka hara mmala.

E, ka mo kenya e le o mong wa di-reference tsa ka ha ke batla mosebetsi hobane a ka bua nnete fela ka nna. Ebile ke a mo tshepa. Ke motho ya nang le nnete. Le ha sa rate ntho ka wena, ke motho ya ka e tlo hlalosetsa hore ha rate ntho e itseng o entseng. Ebile thabanchu. ho na le ntho e ntle eo o entseng o tlo bolella hore o entse hantle mona. Ke motho ya nang le nnete ya senang, ke hore o na le nnete ho fihlela hore a seke bebe hore ho be na le ntho e a ipatang ka wena kapa ha o ka etsa ntho e itseng.